Gore o ba bolelele gore o 'irelang karata, ya banka.

Ka gonne, ba ka se nee motho o tlo 'irang dikoloto lefatshe le lotlhe.

Ke gore, o sa bua maaka gore o tsena sekolo kae o ntse o itse gore ga o tsene sekolo.

O tlhalose go re, goreng o dira karata e o le gore o e direla eng.

Gore o sa nna o dira dikoloto tse dintsi ntsi.

Ke fa o tseile tšhelete e ntsi-ntsi o palelwa ke go e patela.

Ke gore o patele sekoloto sa gao ka nako.

Ke gore o fetse sekoloto sa gago ka nako, ka kgwedi tse ba go difileng.

O batla tšhelete o tlhalose gore o e dirisetsa go dira eng ka yone, o ya kae.

Go tlhokega tšhelete ka gonne e dirisa tšhelete go kry-a tšhelete e ntsi.

Dikgang tse ke di utlwileng ke gore o ka nna wa falola, o kanna wa sa falole mo go one ka go kry-a tšhelete.

Ke ne nka mo tlogela gore a bone gore, tšhelete e a e batlang e tle bonolo ga e yo mo lefatsheng.

Ke fa motho a go raa a re ngwana wa bobola kgotsa na o batla go ya ko gogong.

Ke diphoso tsa gore, ba rata tšhelete thata ba ba feleletsa ba sa batle go ntsha tšhelete, ba batla e oketsege.

Ke fa ke ne ka itumela thata mme ke a fetsa madi, mme ke a sala ke le mo dikolotong ke senang, ke senang.

Ka gonne batho ba dirisa madi botlhatswa.

Ke fa re tsaya dikoloto tse dintsi, re sa itse gore ro di patela jang.

Ka gonne re feleletsa batho ba sa na le tšhelete, mo le batho ba na le tšhelete.

Ka gonne, ka dijara di ntse di tsamaya ba tsenye diranta tse di fapaneng.

Tshwanetse a bone gore ga a bula account-o ko bankeng e rileng a itse gore, e na le eng ya o mo thusa ka eng go ya go ile.

Ke ID le go re goreng o batla go bula banka.

Go a tlhokagala gore go patelwe madi a ka gonne, ga e sa le teng mme o batla e ngwe.

Ke fa ke tlhoka go boloka madi a ka mo go yone ka gonne, ke ne ke lemogile gore madi a ka ga le mo go nna ke a dirisa botlhatswa.

Ke lekwalo la boitshupo ID, go bontsha gore ke wena o bo o e batlang.

Ka gonne re dula le mamenemene lefatsheng lena, batho ba tlaya ko bankeng ba go tsaela tšhelete kgotsa na ba dula ka o ne, motlhang ba tlhoka go dirisa nomoro ya go ya sephiri ba e dirisa o sa itsi.

Seo o tshwanetseng o se dire ke ore o founele batho ba banka o ba bolelele gore karata ya go e latlhegile ba e tswalele gonne, o ka se itse motho o o e kry-ileng o 'irang ka yone.

Go itse gore o tsena kae sekolo, o dirang ko sekolong, tshwanetse o kry-e lekwalo la ko sekolong gore o tsena sekolo ko go bone.

Ke fa o na le lekwalo la gore o a bereka o na le mmereko o kgolang kgwedi le kgwedi, mme o itse gore o tlo kgona go patela madi a o a sekoloto.

Ke gore, o itse gore ko felelong go tlo go diragala eng, mme o sa makala fa go 'iragala jalo.

Ba go dirisa forex ke gonne, e fetsa tšhelete. O feleletsa tšhelete ya go e tsamaile yotlhe, o bo tshwanela gore o go a adima tšhelete ka gonne ga o nne tšhelete ya dijo.

Ke tla itumela thata ka gonne, ke tla kgona go a boloka bankeng ya ka, ke a beele gore 'tsatsi le nka tlhokang ka one.

Ke ka batla go itse gore, dilo tse ga o ya ko polekeng e ntseng jana di ntse di tsamaya jang, madi a teng a go tsamaya jang.

Ke gore madi a feleletsa a tsaya sebaka gore a tsene mo go wena ka gonne, o tlile mo country-ing e o sa .